Go nna botoka tota go itlosa bodutu ka metshameko ya kgaisano gobane o nna o mmele, o nna tlhaloganyong e le bonolo tota ga o nagane dilo tse mmalwa thata.

Ke nagana tota gore yone metshameko ya mo megaleng e fokoditse go tshameka ka nama nako ya metshameko, gobane bašwa ba malatsi ana ba rata go tshameka ka yone megala, ebile go tshameka ka megala o thusa menagano go nagana thata.

Metshameko ya go tshwana le yone chess go ba yona dibate. Ke metshameko e leng gore o ka e tshameka gobane ke metshameko e e leng gore e rata ge motho a ntse a ke nagana, e ketemisa yone tlhaloganyo ya motho. Ke yone metshameko e leng gore o ka e bapala kgona go e tshameka e tshwana le yona .

Ke nagana gore metshameko ya yona di eleketeroniki go tshameka e farologane thata le metshameko ya gompieno. Ka mabaka a e leng gore metshameko ya eleketeroniki ke metshameko e leng gore motho o tshameka a dutse tlase. Ga e simolole marapo a mmele, ga e simolole sepe jale e farologane thata gobane se e leng gore sa tlhokega ya monagano fela.

Se ke se ratang thata ka metshameko ya seileketeroniki ke ga metshameko e simololang tlhaloganyo ke metshameko e leng gore e dira motho gore a nagane motho a shomise tlhaloganyo ya gage. Ke rata tota e re fa seo re se gore ke intellectuality seo se ba rekang ka yone tlhaloganyo thata.

Ge motho a batla go tshameka ena metshameko ya inthanete. Go batlega gore ga ke itse go shomisa yona inthanete, ebile metshameko e leng gore e tumile thata ke metshameko ya go tshwana le tsona di-gambling side tse eleng gore motho o tla tshameka, a monagano a tshameka yona metshameko e leng gore e mo thusa go nagana go metsi setswana dinaga tsa ko mašwe mawatle.

Metshameko ya internet e ka go ama tota gobane o dirisa madi a ke metshameko e leng gore e tla bapala ka tlhaloganyo ya gago. Ke metshameko e leng gore e tla tshameka ka tlhaloganyo ya gago tota. Ga o sa itse go berekisa yone tlhaloganyo ya gago go ka thibela tsone dilo tsa go tshwana le tseo, e bile motshameko e leng gore ke mmamoratwa mo gonne ke motshameko o bitswago Aviator ke motshameko eleng gore o duela ka pele. Ke motshameko e leng gore o ntlha maatla ge ke o tshameka.

Ga o batla go tshameka metshameko ya mo inthanete go tlhoka data, gobane inthanete e tsena ka data inthanete e dirisa data tota. Ge o batla go tshameka yone metshameko mo inthaneteng ba tlhoka go reke yona data gore o tshameke pila o tshameka o iketlile.

Ee, se se dirang batho re ba tshameke metshameko ya mo inthaneteng bosigo ke gore ba nne ba tla ba dutse malapeng a bona e ba iketlile. Ke ka lebaka leo ba tshameka ao bosetlhogo fa motho a batla go reka data ya tlhwatlhwa ya ko godimo a ka dira sa go tshwana le gore a boloke yona madi a go reka data e leng gore e tlo ba tla kgona go mo thusa go tsena inthaneteng matsatsi a le mangata.

Batho ba le bantsi ba tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo ke ka nako e leng gore ba tla be ba iketlile ka yona. Ke ka nako e leng gore bangwe ba boa mo yone meshomong bona ditirong. Ga motho a batla data e tlhwatlhwa ya kwa godimo santse motho a bolokwe yona madi a e leng gore o tla reka yona data e leng gore e tla mofa sebaka se se loleele sa go ka tshameka metshameko ya mo inthaneteng.

Inthanete e e na le senyege di bitsa re gore ke di-scam ge o batla go bolokega re o tshameka yona metshameko ya mo inthaneteng. O tshwanetse o itse gore a na lefelo le eleng gore o tsena go lona a na le bolokegile o se ke wa sengwe le sengwe se e leng gore ba romela sona. O itse gore mo o tshamekang gona a na le go bolokegile gobane dilo tse ntse di a diragala gore motho a ka ba le gare ga ona mathata a go tshameka le internet-eng.